Umuntu nakavula i-akhawunthu yebulungelo kudingeka amaphepha aqinisekisa ubuqiniso bakhe nobuhlobo bakhe nomthetho, nanzi ezivamise ukufuneka. Kokuthoma, bufakazi bokuzazisa. Kwesibili, bufakazi bekheli namtjhana incwadi yokuqatjha namkha isitatimende somphakathi. Kwesithathu, bufakazi bemali namtjhana umsebenzi.

umuntu avule i-akhawunthi yebulungelo ngezizathu ezilandelako, kokuthoma, ukuvikela imali yakhe. Kwesibili, ukulawula nokulandelela imali. Kwesithathu, kuthola ama-service ebhanga. Kwesine, kuthola ukufinyelela emathubeni womnotho. Kwesihlanu, kuvikelwa ngokomthetho. Kwesithandathu, kuzimela kwezezimali.

Kuqakathekile ngoba kukuvumela ukuthi imali yakho iphephe futhi uyakwazi ukuyilawula nasindlela evamile yokuvula. Kokuthoma, ukhetha uhlobo le-akhawunthi, kukhona i-akhawunthi yokonga, i-akhawunthu yokuphatha imali noma i-akhawunthi yebhizinisi. Kwesibili, ulungisa amaphepha adingekalayo ubufakazi bomazisi, incwadi yokutjatjha namtjhana incwadi evela kurhulumende, ubufakazi bemali. Kwesithathu, uvula i-akhawunthu ugcwalise ifomu lokuvula i-akhawunthi unikeza amaphepha. Kwesine, ufaka imali yokuthoma, amabhanga amanengi adinga imali encani njengokuvula i-akhawunthi. Kwesihlanu, uthola ikhathi lebhanga, iphini kanye nokufinyelela ku-internet banking. Kwesithandathu, uqinisekisa i-akhawunthi yakho.

eqakathekileko umuntu afanele ayibuze, ingabe kunama-commission noma izindleko zokugcina i-akhawunthi? Kwesibili, ngabe ngithola ikhathi lebhanga, iinomboro zebhanga noma ezinye izindlela zokuthenga? Kwesithathu, ngabe bangangisiza kanjani uma kwenzeka ukukopela noma ukweba imali?

I-akhawunthi yebulungelo efanele iindingo zakho, qala kobana ufuna ukuyisebenzisela ini. Yokonga imali noma yokuphatha imali malanga woke? Bese, ubheka iinzunzo ezifana ne-mobile banking, ama-ATM ngamagama wokubolekwa kanye nezaphulelo. Bese uqinisekisa ukuthi imali yakho uyivikele ngokomthetho, ikhathi lakho lebhanga liphephile begodu uzibuze bona ufuna ukufinyelela imali lula na. Ukuthoma kamanye amabhanga namkha i-joint account, ngalendlela uyokukhetha i-account ekhambelana nawe neyokuvikela imali yakho.

Liyivikela imali yakho ngokuyibeka ebhangeni lapho iphephile khona, ivikele ngemigomo yomthetho nama-password begodu yoke into oyenzako ibhalwa ukuze imali ingalahleki namkha iphangeleke lula.

foromo yokuvula i-akhawunthu kulula, ubhala igama lakho, isibongo, umhla uzalwa kanye nenomboro yakho yomazisi. Bese ufaka indawo yomasipala lapho uhlala khona, ukhetha uhlobo le-akhawunthi oyifunako bese usayina iforomo. Emva kwalokho unamathisela i-copy yomazisi yakho kanye nobufakazi bencwadi evela kurhulumende lapho uhlala khona. Ibhanga lizokuhlola imininingwana yakho bese likuvulela i-akhawunthi.

Nakuvulwa i-akhawunthi iyahlukahlukana kamanye amabhanga ivulwa mahala, kamanye kudingeka ufake imali yokuthoma engangetjhumi amahlanu namtjhana ikhulu. Ezinye i-akhawunthi zikhokhisa imali yokugcina kwenyanga, isibonelo, phakathi kwamatjhumi amathathu ukuya ekhulwini, kuya ngokuthi i-akhawunthi inikela ngezinsiza ezingangani. Ngakho kuqakathekile ukuthi ubuze ebhangeni ngaphambi kokuvula, ukuze wazi ukuthi imali yokuthoma kanye nezindleko zokugcina ziyimalini.

Iphini liyinomboro yefihlo oyisebenzisako lapho usebenzisa ikhathi lakho lebhanga. Iqakathekile ngoba ivikela imali yakho ekubeni ithathwe ngabanye abantu futhi ngaphandle kwayo ikhathi alisebenzi, kufanele uyigcine iyifihlo ungayitjeli muntu begodu ungayibhali lapho omunye angayibona khona.

I-ATM ngendlela ephephileko kutjho ukuhlola i-ATM ngaphambi kokuyisebenzisa, ukuvikela iphini yakho ngesandla, ungayibhali eduze kwekhathi, uqaphele abantu abakuzungezileko futhi uma indawo ingakaphephi phuma uye kenye i-ATM. Landela imali yakho gcina izitatimende zakho futhi tjhintjha iphini yakho kesinye isikhathi ukuze uqinisekise ukuthi imali yakho iphephile.

besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi lokha nawuvula i-akhawunthu ukuze baqinisekise ukuthi nguwe rerhe na. Lokho kuvikela imali yakho ebukhwabaniseni, kuqinisekisa ukuthi ibhanga ingakuthumela izincwadi namarekhodi. Futhi livikela ukuthi akekho umuntu ongayisebenzisa kabi i-akhawunthi yakho futhi kusize ibhange ukukhambisana nomthetho wokukuvimbela ubugebengu.

Amaqhegu neenlukazi bavunyelwe ukuvula i-akhawunthi emabhanga, kodwana kudingeka amaphepha afaneleko ukuqinisekisa ubuqiniso babo, lokhu kufaka incwadi yesiphande salapha ahlala khona kanye nomazisi wakhe. Futhi uma umuntu angasakwazi ukwenza izincumo ngokwakhe kungenzeka adinge umuntu ongamumela ozomela yena. Lokhu kuqinisekisa ukuthi imali yakhe iphephile futhi iphathwa ngendlela efaneleko.

Ilwazi nge-akhawunthi yakhe ngezindlela ezihlukeneko. Angangena ku-inthanethi, asebenzise i-mobile banking app noma i-website yebhanga, angaqala i-balance noma izitatimende ku-ATM usebenzisa ikhathi nephini. Angatjhayela ibhanga ku-phone banking noma avakatjhele ibhanga mathubha. Amabhanga amanengi athumela izitatimende njalo ngenyanga nge-email noma ngeposi. Kubalulekile ukuthi umuntu ngemininingwana yakhe ye-akhawunthi, iphini noma ama-password nabanye abantu ukuze imali yakhe ihlale iphephile.

ikhathi lakho lebhanga uthinta ibhanga ngokurhabekileko ubike ukulahleka, ubawa ukuthi bavale ikhathi elilahlekileko bese uthola elitjha elinephini etjha. Uhlola i-akhawunthi yakho ukuthi akukho okukhwabaniswayo, bese utjhentjha i-pin nakudingekako futhi ugcina amarekhodi wokubika ukuze imali yakho

Nawulahlekelwe yinomboro yakho yephini ungayisebenzisi edala, bikela ibhanga ngokurhabekileko ubike ukulahleka, ubawe iphini etjha. Uhlole i-akhawunthi yakho ukuthi akukho okukhwabaniswayo, bese ugcina iphini etjha iphephile ungayibhali eduze kwekhathi noma ungayitjeli umuntu.

Ukonga imali eyaneleko ngaphambi kokukhamba uye kwamanye amazwe kuqakatheke khulu ngoba kusiza bona ikhambo lakho libelihle begodu libenokuthula belize libe nepumelelo.

Into edla imali khulu nawunekhamba yimali yokubhadala isikhweli okhamba ngaso ngombana siyadura, ukukhamba esikhathini esinje kuyadura.

Nawunekhambo ikakhulu lokuya kwamanye amazwe kuqakathekile bona ulungiselele kuhle imali yakho. Nasi isizathu esizokusiza ukonga, yakha isabelomali, bhalela phansi iindleko ozilindekoleko, ithikithi, indawo yokuhlala, ukudla, ezokujabulisa, imali yokuphuthumisa bese ubona ukuthi kudingeka malini.

Mina ngisebenzisa i-akhawundi yokonga. Ngivula i-akhawundi ekhethekileko yokugcina imali yokukhamba, angiyihlanganisi nemali yokusetjenziswa amalanga woke nofana mihla yoke.

Nange iranda lehla, amathikithi wendiza, indawo yokuhlala nokuthenga izinto phetjheya kubiza khulu ngoba kudinga amaranda amanengi ukuze uthole imali yalelolizwe.

Ngingamhlathululela ngithi kuye, imali yeSewula Afrika kanye namanye amazwe ekuyi-America ayifani begodu ayilingani.

Kufanele abhale phasi iindleko, amathikithi wesiphaphamtjhini, indawo yokuhlala, ukudla, izithuthi, izinto azozikuthenga nemali yokuphuthumisa. Beka imali engaphezulu kancani kunaleyo oyilindele ukuze uma kuvela okungakalindelekanga ungahlupheki.

Ngingamyelelisa ukuthi, angakhambi athenga amathikithi webhesi noma kukukuphi, kufanele athenge lapho amathikithi webhesi athengwa khona babantu boke.

Kufanele bangene ku-inthanethi babone bonyana imali enje ilingana nemali enje ngaphetjheya ukuze bakwazi ukuthi bangabarobhi abogalajani.

Ukuze ikhambo lakho libe yipumelelo, kungabi nento otjhoda ngayo begodu kungabi nento otlhayela yona.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kukuthi imali yabo igcina iyatlhayela ingafinyeleli eendingweni lezi ebabathi bazozenza kwamanye amazwe.

Amazwe anomnotho obuthakathaka, ukungabi nemisebenzi noma izikwedi ezikulu, imali yawo ivamise ukuba phasi.

Iye, kufanele nofana kukatelelekile ukuthi azi iimbalo ukhandela ukugalaja imalakhe ngombanyana ubulelesi budlangile amalanga la begodu angekhe wazi lokha nawufikele bogalajana, bakugalaka imalakho.

Kufanele ufunda wokutjhentjha imali. Hlola amanani wokutjhentjha kweemali njalo. Ungasebenzisi ama-website afana noma izihlelo zefowunu ezifana ne-currency converter.

Iye, kuyakghonakala. Lokha nawuberegisa umaliledinini wakho kuneendlela ezikutjelako bonyana uwenza njani.

Iye, kufanele ayibikele ukuthi uyangaphetjheya ngombanyana nakangakayibikeli, kungenzeka bonyana bangavumi ukuthi akhiphe imali nofana atjhentjhe imali yakhe.

Kufanele ukuphatha imali eyi-cash kodwana ungaphathi imali enengi ngombanyana ezinye izinto zidinga imali oyiphethe ngesandla hayi esekhathini lakho.

Umtjhini webhanga uyakutjela lokha nawukhipha iimali bonyana bazokudosela malini nofana wena ungaya ngaphakathi ebhangeni, wayokubuza bonyana bazokudosela malini.

Okungcono kukuthi uyitjhugululele khona ngapha ekhethwapha, ukuze wazi bonyana unemali engangani begodu imali leyo uzokwenzani ngayo.

Likarada elikhethekileko lisetjenziswa njengemali yokukhamba yokuya ngaphetjheya. Ivamise ukuba yi-prepaid card noma i-card lokukhokha elivumela ukuthi ugcine imali yakho ngaphambi kokukhamba bese uyisebenzisa lapho usendaweni ongayazi kuhle.

Ngazi e-United States of America baberegisa i-dollar, kuthi e-Australia baberegisa i-Australian dollar okanye e-European Union, baberegisa i-Euro. Lezi iimali ziyahlukahlukana ngamandla wazo lokha naziqathaniswa neranda laseNingizimu Afrika.

Kuqakathekile ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kwelinye ilizwe, ukuze ungatjhodelwa yimali nofana ungatjhodelwa zizinto ebegade ufuna ukuzenza.

Into engiybona bonyana idla imali ukudlula zoke izinto yiteksi, nofana into okhamba ngayo. Isikhweli okhwela ngaso. Ngombanyana isikhweli siyadura.

Ngingamupha izeluleko zokuthi kufanele enze i-budget lokha nakazokuba nekhambo elide, azi bonyana imali enje uyiberegisela kuphi nakuphi.

Mina ngilandela ikambiso yokuthi ngithoma ngibeka imali, begodu ngibhala nezinto engiyozenza kwelinye ikhambo, nofana iindawo, ngaphambi kobanyana ngikhambe.

ngokuthi umuntu angabeka imali eyaneleko, azitjele bonyana izokwenza iindingo zakhe nakafika kwelinye, nofana nakafika ngaphetjheya. Imali leyo isuke itlhayele, ibe yincani.

Ngingamhlathululela ukuthi imali yangapha ayifani nemali yangale, begodu zihluke khulu.

Uku-book amathikithi wesiphaphamtjhini ngemahotela kusengaphambili kuvame ukonga imali. Kufanele ubheke izaphulelo, amalanga, ezitjhiphile noma ama-platform aqhathanisa amanani.

Umuntu ohlela ikhambo ungamupha izeluleko ezinjengalezi ukuze agweme imali enengi ekuthengeni amathikithi wesiphaphamtjhini, webhesi, nokhunye. Uku-book kusengaphambili kuvamise ukuba nemali ephasi kunokuthenga ngesuku lokukhamba.

Abafundi baka-matric beembalo bangayeleleka ngokuthi imali yamanye amazwe ayifani neyethu esiyisebenzisa lapha ekhaya, iranda. Kubalulekile ukuthi bafunde bona imali ngayinye unezinga layo elikhambelana neranda. Lokhu kubizwa ngokuthi yisilinganiso sokutjhentjhana imali.

Nawuhlela kusese nesikhathi uthola amathikithi webhesi, wesitimela, namkha wesiphaphamtjhini angabizi khulu kunawuwathenga ngesikhathi sokugcina.

Abantu abanengi abakajayeli ukutjhugulula imali. Basuke bangazi bona iranda noma imali yabo izakulingana njani nemali yelizwe elitjha. Lokhu kubenza bahlawulwe imali ethe thuthu.

Kungombanyana amazwe anomnotho oqinileko imali yawo ivame ukuba namandla, la enomnotho obuthaka imali yabo iba buthaka.

Iye, kukatelelekile. Iimbalo zisiza umuntu bona azi ukuthi imali anayo izomelana kangangani neendleko zokudla, ihotela, amathikithi wangaphetjheya

Ungafunda iindaba ezikhuluma ngezepahla, zomnotho. Zihlala zikhombisa amanani wokutjhintjhana imali. Nofana uvakatjhele amabala la kutjhugululwa khona imali, ubone bona iranda elilodwa lilingana ngani ngelizwe, ngakwelinye ilizwe.

Iye, kuyakghonakala. Kwezinye iindawo umuntu angakghona ukubhadala imali yakhe kancani kancani ngaphambi kokuthi ikhambo lifike. Kunokukhipha isamba esikhulu ngesikhathi sinye.

Iye, kufanele ayibikele. Ibhanga lingabona ukusetjenziswa kwe-card kwamanye amazwe njengento engajabulisiko. Lingavala i-card ngokukhawuleza. Ukubikela kusese nesikhathi kuvimbela lokho.

Okungcono kuhlanganisa kweendlela ezimbili, kukuthi ukuzihlanganise. I-card libe yindlela ephambili, imali eyi-cash ibe yisibuyiselo.

Ungathi lokha nawuya emtjhinini, uwutlhorhe, uwubuze bonyana uzokudoselwa malini. Imitjhini yesimanjemanje ihlakaniphe khulu, ingakutjela bonyana izokudosela malini.

Akukho okukodwa kuphela okuncono. Kufanele uhlanganise zombili iindlela, imali yekhaya njengesisekelo, utjhugulule ingcenye ngaphetjheya ukuze uthole amathuba angcono.

Ikarada lemali yekhambo yi-card elikhethekileko elisiza umuntu okhamba ngaphetjheya ukuthi angaphathi imali enengi ephathekako. Ivamise ukuba li-card le-debit noma i-prepaid card.

Amazwe engiwaziko neemali zakhona, yi-United States, yona iberegisa i-dollar. Kanti i-Japan yona iberegisa i-yen, i-Australia yona iberegisa i-Australian dollar, kanti i-Canada iberegisa i-Canadian dollar.